Makazi, siyabulela kakhulu ngeyeza oliphathelele abazali kodwa ke besicebisa into yokuba phambi koba balisele, besicela lixilongiwe ngabezempilo sijonge ukuba libalungele na abazali kwesi sigulo abagula siso. Kwaye besicela okokuba phambi koba siwasebenzise amayeza siqale kwabezempilo, siwajonge okokuba abalungele na abazali. Zeziphi na izinto ezinobachaphazela ekusebenziseni amayeza athile, abangawafumenanga koonompilo?

Ucoceko, makuhlale kucocekile endlini. Lowo une-TB afake isikhuseli emlomeni. Kuze kuvulwe iifestire ngalo lonke ixesha. Lowo une-TB nalowo ungenayo i-TB zikhona izikhuselintsholongwane. Wonke umntu osendlini makasebenzise isikhuseli isikhuseliintsholongwane ukuze amathuba okuthinteleka abe mancinci. Coca endlini ngamanzi anezibulalantsholongwane, vula iifestire, lowo unentsholongwane agqume umlomo wakhe, kunye nabo futhi bangenayo intsholongwane baqgume imilomo yabo kuze bangosuleleki.

Kulungile mama, ndiza kuya ndiyo kusenza isicelo kwikhaya labantu abadala. Kodwa ke andithembisi into ngoba phaya, elaa khaya likhaya labantu abangasenabo abantu bokubajonga ixesha elininzi. Kwaye ezaa ndawo ziyagcwala ngabantu abadalak wena xa usenaye umjongi ofana nam, hleze bangakuthathi. Kodwa ke ndizawuya ndiyosifaka isicelo, ndive khona apho kwindawo egcina abantu abadala.

Bantwana bam, abantu abangevayo ngeendlebe abeva kuphela kodwa iingqondo zona ziyasebenza ngokufanayo nale yakho kwaye bakuva bhetere xa ucacisa, nentshukumo le yomlomo bayakwazi ukuyifunda. Ngoko ke kufuneka xa uthetha nabo umlomo lo uwucacise okokuba ubiza awaphi na amagama. Ingqondo banayo kwaye bafunda msinyane, ngoko ke bathathe njengoba bayafana nawe nto nje abeva. Ubaphatha ngokohlobo olunye nawe. Xa besebenzisa izandla, qwalasela nawe okukuba bazama ukuthini na nizovana kakuhle.

Bafundi kubaluleke kakhulu ukwazi ngesifundo i-CP-R, unyango lokuqala oye uthi ulifumane xa wehlelwe sisiganeko ngelo xesha, siganeko eso esingalindelekanga. Umzekelo, ekhayeni uhleli nabazali okanyi umzali omnye, aqukuleke okanye ahlaselwe , kubalulekile into yoba ukwazi ukuba afumane uncedo lokuqala, abe encedwa nguwe ze kube kanti kufika abezempilo. Ingangumhlobo, kungaba sesikolweni, kungaba yindawo enihlala kuyo kodwa yazi uba umntu uncedwa njani okokuba abambe umphefumlo de kube kanti kufika uncedo lokuqala uncedo lokuqala loonompilo.

Kwiminyaka eminintsi egqithileyo, nangoku ndicinga uba sisajongene nawo loo mcelimngeni wokukhulisa abantwana baze abo bantwana babe ngabazali ngethuba elingafanelekanga. Apho basajongene khona nesikolo, apho besajongene nokujongana neempilo zabo, bengekafumani imisebenzi wokuba bangajonga ababo abantwana. Le olu cwangcwiso ndicinga uba lubaluleke kakhulu kungakumbi kubantwana abaqala ukuthombisa, ngokokutsho ke i-menstrual period. Xa beqala nje kwesaa sigama, ngoba ngeke umazi umntana xa ezawukuya kweze cantsi, ngoko ke kubaluleke kakhulu okokuba isetyenziswe lo mcwangciso.

Umfundi lo okokuqala, kuyanyanzeleka ukuba ndibize abazali, ndibabizele intlanganiso okokuba ndibachazele ngesi simo somntwana. Ngoba ke umntwana kubalulekile uba agadwe, afumane inkxaso ngokuba kungavela neyiphi na imicelimngeni ekweso simo. Ngoko ke abazali kubalulekile uba bazi ngesi simo kukwazi uba afumane inkxaso eyaneleyo. Naxa kunothi kuvele mhlawumbi isiganeko esichaphazela umntwana, bakwazi uba bakhuseleke umphefumlo lowo ongekaveli ngokukhawulezileyo.

Kubaluleke kakhulu ukwazi nge-CPR, nto leyo enokwenza ukuba kusinde imiphefumlo eminintsi ngobukho bakho. Kungasinda umntwana ekhayeni, abazali, izihlobo, naloo mntu onothi uphambuke kuye endleleni oye wahlaselwa yiloo ngulo edinga uncedo lokuqala. Ngoko ke ndicinga uba wonke umntu uyadinga uba azi ngolu ncedo lokuqala. Ngoko ke kungasinda abantu abanintsi okanye imiphefumlo eminintsi.

Mtshana, ndikubonile nezihlobo zakho okokuba niyatshaya ngoku. Ndifuna ukuxelela ukuba ukutshaya kwakho neetshomi zakho kule minyaka ninayo izawuchaphazela kakhulu impilo yakho. Okokuqala umosha imiphunga, umosha iziphakathi zomzimba wakho. Uyawuthi ufika kwiminyaka elishumi elinesibini elinento kube sekunzima kakhulu kuwe ukuphefumla. Okwesibini, eli cuba ulitshayayo liza kunamathela, ungakwazi ukuphila ngaphandle kwalo, ube yinto ehleli nje ifuna ukutshaya rhoqo. Ndiyakucebisa ke okokuba ngoku lingekakuqheli lona ukhawuleze uliyeke. Ngoba laqhelana nomzimba nengqondo, ngeke ukwazi uphinde ukuliyeka. Ngoku ke mtshana lixesha loba uyeke.

Mntakwethu, njengoba ndisazi okokuba ungumntu ophathwa yintloko rhoqo, indikhathaza kakhulu loo nto. Ndicebisa ke mntakwethu ukuya nawe kugqirha siyoxilonga okanye sijonge okokuba ingaba yintoni unobangela wale ntloko, kwaye singayithintela njani okokuba ingaphinde ikufumane. Hleze ithi kanti ucinga kakhulu, hleze ithi kanti sisigulo esingamandla esiyawuthi xa sesikongamele xa sikamongamele ngamandla, singabisayi kuncedakala. Ngoko ke mntakwethu ndiyacela okokuba sihambe siye koonompilo siyova ngakumbi okokuba yintoni unobangela, singamthintela njani. Ngokukhawulezileyo ke mntakwethu ukwazi uba ufumane uncedo ingekakongameli le ntloko.

Mhlobo wam, ndicinga uba xa ufuna ukunciphisa umzimba, nendlela yokutya ibalulekile. Ngeke uthi utya amagwinya, iitapile eziqhotsiweyo, ube kanti usafuna ukunciphisa umzimba. Usatya ngesaa sikali sinye sepleyiti ezimbini ube kanti usafuna ukunciphisa umzimba. Ndicinga uba uqhathiwe mntanasekhaya. Ngoko ke xa ufuna ukunciphisa umzimba qala wena ugade indlela otya ngayo, nto leyo enokwenza unciphe. Xa uncedisana ke nendlela otya ngayo, uyazivicavoca, ngoko ke kube lula uba umzimba uhle.